Ke nagana gore go tlhoka ga data kudukudu go ba go tlhoka tiro go botlhoko tota. Kampane tse di le ngata di shomisa ona mokgwa wa social media di-online go dirisa tsone di-post tsa meshomo.

Data e leng gore ke ya e ke data eleng gore ke yona ten gig five gig motshegare, five gig ya bosigo data e ke reka ke duela madi a go ka lekana fifty ranta ke data e leng gore ga e fetse lona malatsi a supa. E fetsa malatsi a mararo, ke e ratela gore ga se data e leng gore e tura thata, ga ke shome ke data e leng gore ke krona go ka e duela e fela ke e reka bedi mo kgweding.

Ke data ya go ka lekana hundred gig e e leng gore e ka intumedisa. Data e leng gore ke bona o ka re tla fetsa kgwedi ka moka and-e ke re mathata e ka tsena ka yona ka di-one tsa kgwedi efe le efe ke ntse ke tseba gore nka go ba go tlhoka yona data.

Ke bona go ka re mafaratlhatlha a five G ke thekenoloji e leng gore e batla motho a nne a na le yona data e ngata, gobane le data e raya gore ka ga e tla dula sebaka e nagana gore dilo tsa mofuta o di batla ge le data le yone theko tsa rona di ile tlase thata.

Go tsenya yona data o tshwanetse o reke yona airtime. Airtime ke selo se e leng gore se tla go thusa gore o reke data ge o fetsa go reka yona airtime ya gao. Tshwanetse gore o lebelele tsona di data ka go fapana-fapana tsa kgone gore a na le wena e leng botoka go wena gore o e duele ke e fe. Ke mo e leng gore o tla kgona go reka yona data wa e duela.

Seo go se dira ga data fela pele ga nako ke go lebelela gore a ne ke e shomisa jwang ka metlha gore e tle e kgone go dula sebaka, ebile nka netefatsa gore data e bolokegile ka mabaka a go tshwana le gore e ke e shomisa go dira dilo tsa mefuta mang. Data ya ka mogare ga ona mogala wa ka e bolokegile ka mabaka a gore ga e no go dirisa ka mo go yona e nyakang go e ratang ka rona.

Ke bona go le botoka gore o reka ona moya go tlhopha yona data e leng gore o batla go e dirisa, gobane go boloka madi thata gobane o tla nna o na le tsone di-option tsa go ka kgetha gore o batla go dirisa data ebile o batla go e dirisa for malatsi a makae.

Yona data malatsi a go bonolo thata malatsi a ke re tsona di-network di kgona go go fa tsone di-option tse eleng gore o tla di shomisa. Go araganya data le bona ba ba gago ke ra tsona ditsala tsa gao, jale ke tla go mo kopa tsona dinomoro tseo a na leng go tsona tsa mogala wa gage gore ke tle ke kgone go mo aroganya yona data go tloga founung ya ka gore ba rona mogaleng wa ka o fela ka re ga yone mogaleng wa .